Ina munhu a nga kota ku endla leswaku ndzindzakhombo wa vutsoniwa wu fambisana na swilaveko swa yena swo karhi kambe sweswo swi lava ku tirha swi lava ku tirhisa vuswikoti bya ku tihlela ku tidyondza na ku ti tlhela na ku tlhela a tlhela a ololoxa vutomi bya yena hi ndlela leyi fambelanaka ni swilaveko swa yena.

Ntswalo wa vamachonisa wa ku wa ku tala ku va wa le henhla swinene ku kondza munhu a nwela exikweleteni a hi ndlela ya kahle yo endla bindzu na vanhu ku endla bindzu ku fanele ku va ndlela leyi yi humaka embilwini ku fana na ku pfuna ku ri vanhu va kota ku antswisa vutomi bya vona ku endla bindzu swi lava u ri na vumunhu embilwini ku endla bindzu swi lava u ri na rirhandzu ku kombisa ku ri u lava ku pfuna kungari ku ri wehe u lava ku endla bindzu hi mhaka ya ku u lava leswi hi swi vitanaka ti profits ntsena kambe swi lava u endla hi ndlela yo ku u lava ku pfuna.

Ndzi nga titwa ndzi karhele ndzi tsandzekile naswona ndzi nga titwa ndzi nyenyetsekile ku tsandzeka hikuva a ndzi ta va ndzi langutele ku pfula akhawunti ku olova ku twa tingana hikuva vanhu van'wani va languteka va ri karhi va pfula akhawunti mina ndzi hluriwa leswi ndzi nga ta swi ni nga ta swi byela mutsundzuxi.

Hi ku vona ka mina ntsengo wa mali leyi munhu a yi hakelaka eka insurance ya vutomi wu lawuriwa hi swilo swo hambanahambana leswi fambelanaka ni vuhlayiseki bya vutomi ni khombo leri nga va ka kona xo sungula lileme ra munhu vanhu lavatsongo va hakela mali ya le hansi hikuva va languteriwa ku hanya nkarhi wo leha xo hetelela rihanyo ra munhu loko munhu a ri ni mavabyi lama nga tshunguleki swa kahle kumbe swa khombo u nga hakela mali yo tlula leya munhu la hanyeke kahle.

Ndzi ta tsundzuxa ndzisana ya mina leswi ku hundzula tirhandi Afrika-Dzonga ku ya eka mali ya Zanzibar ndzi va leyi vitaniwaka shilling a Tanzania swi lava leswaku a teka swiyimo leswi landzelaka ku kuma ntirho wo hundzula mali a nga hundzula rhandi hi ku tirha ka yena ntsena a swi laveka ku ya eka xitolo lexi hundzuluka mali kumbe ebangini leri endlaka swilo leswi swo hetelela nhlawulo wa nxopanxopo exchange rate leswi vitaniwaka hi swona hi Xinghezi nxopanxopo wa mali wo hambana siku na siku naswona wu khumba leswi a ta swi kuma loko a hundzula rhandi eka shilling ya Tanzania.

Loko ndzi endla ndzavisiso eka vuyelo bya mali bya ti cellphone leswi vitaniwaka mobile phones hi Xinghezi eka vaamukeri va mali ya mpfuneto wa vaaki swivutiso swa nkoka leswi a ndzi ta swi vutisa swi faneleke ku pfuna ku twisisa ndlela leyi tiselulafoni ti tirhisiwaka hi yona ku antswisa vutomi ni swiphiqo leswi vonakaka leswi landzelaka i swivutiso swa nkoka a ndzi ta swi vutisa swi tirhisiwa njhani xana u tirhisa mali leyi u yi kumaka hi ndlela ya ti cellphone xana u kota ku tirhisa tiselulafoni ku amukela ku hlayisa ni ku tirhisa mali ya mpfuneto xana.

Ndlela leyinene yo hlayisa mali ya wena ya lembe na lembe leyi humaka penceni i ku hlamusela ku lulamisa no yi tirhisa hi vutlhari leswaku yi ringana hi nkarhi hinkwawo wa lembe xo sungula i ku endla budget ya lembe hinkwaro hlaya mali hinkwayo leyi u yi kumaka hi nkarhi wa ntshovelo hundzuluxa mali leyi yi va budget ya tin'hweti ta twelve avanyisa mali fika eka swa nkoka swa siku na siku swakudya miholo mati gezi.

Swivutiso swinharhu swa nkoka leswi ndzi nga vutisaka mutsundzuxi wa le bangi mayelana na akhawunti ya mina hi leswi xana akhawunti leyi yi na mali ya ntirho wa ku yi tirhisa nkarhi na nkarhi xa vumbirhi xana ndzi ta kuma rintiho interest Xinghezi eka mali leyi ndzi yi hlayisaka eka akhawunti leyi xo hetelela xana ndzi ta kota ku tirhisa tiselulafoni ATM kumbe inthanete ku ku langutela akhawunti ya mina internet inthanete.

Loko xikombelo xa mina xo lomba mali ebangi xi amukeriwile ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi ta hakela mali hinkwayo hi siku leri vekiweke hi tindlela leti landzelaka ndzi ta endla budget leyi tiyeke ndzi ta hlela mali ya mina ya n'hweti ni ku tirhisa yona hi vutlhari ndzi ta veka mali yo hakela xikweleti emahlweni ku nga se fikela siku ro sungula ku tirhisa eka swilo swin'wana xo hetelela ndzi ta hlayisa mali yo hakela xikweleti eka akhawunti ya nhlawuleko ndzi ta tlhela ndzi hlawula akhawunti leyi ndzi nga ta yi tirhisa ku hlayisa mali ya xikweleti ntsena swo hetelela leswi swi ta ni pfuna leswaku mali yi nga hangalaki kumbe yi tirhisiwa hi ndlela yo ka yi nga lawuleki.

Loko u ehleketa ku xava ndhawu yo hirhisa kumbe vutshamo kumbe ya mabindzu ku ni swilo swa nkoka leswi u faneleke ku swi kombisaka leswaku u nga lahlekeriwi hi mali ya wena kumbe ku xava ndhawu leyi nga lunghangiki ndhawu ni vuhlayiseki bya yona kombisisa leswaku ndhawu yi le kusuhi ni timakete swikolo tikhampani kumbe tindhawu leti ku nga ni vavanuna vo tala lava nga lava ndhawu yo hira tiyisisa leswaku ndhawu yi hlayisekile ku nga ri na vukorhokeri lebyi nga lawulekiki ku hundzuka kumbe ku hundzuriwa ka makaya.

Stockvel yi pfuna swinene vanhu lava nga riki na mfikelelo eka vukorhokeri bya le bangi hi tindlela leti landzelaka, ku hlayisa mali hi ndlela ya mitlawa vanhu lava va kota ku hlayisa mali hi ku hlengeletela swin'we hambiloko va nga ri na akhawunti ya le bangi ku pfuxeta ntolovelo wa ku hlayisa hikokwalaho ka ntolovelo wa ku hlengeleta vhiki na vhiki kumbe n'hweti na n'hweti swi pfuna lava nga na mikhuva yo tirhisa mali ngopfungopfu ku dyondza ku hlayisa.

Mina ndzi ta titwa ndzi vavisekile swinene ndzi karhatekile naswona ndzi hlundzukile leswi ta ndzi twisa ku vava hikuva ku lahlekeriwa hi ku tshembana a hi tshembile muhlayisi wa mali tanihi munhu loyi a ta hlayisa mali ya muganga kambe u hi xengile leswi onha ku tshembana exikarhi ka swilo swa muganga xo hetelela ku lahlekeriwa hi mali leyi lavekaka swinene mali leyi a hi hlayisa hi xikongomelo xa nkoka ku lunghisa xikolo ku lahlekeriwa hi hafu ya yona swi vula leswaku swikongomelo swa hina swi nga ha hetiseki leswi nga ha onhaka vutomi bya vana na muganga.